Leyi ni yi tivaka. Leyi ni yi tivaka i ya i yo suka eka mfumo, leyi.

Munhu wo xava maphilisi hi ndlela yo ka yi nga ri enawini ni nga n'wi tsundzuxa leswaku, hi nawu wa laha wa la Joni, ma a nga ti kuma a khomiwile ku khomiwa na munhu loyi a xaveke eka yena maphilisi. Xin'wani hileswaku loko a nga ti kuma a nwe maphilisi mo tala, ku ve ku ri loko a lo vona munhu wo hlola a ta n'wi byela a n'wi nyika na tindlela to to manwa maphilisi ma kona.

xo sungula, ni nga n'wi byela leswa leswaku.

Ni nga vula leswaku swikolo ku fanele swi rhanga swi phamela vona, ku kota ku va hambanisa na lavaka na lava va havaka ti-allergy loko ku fike nkarhi wo dya. Kumbe va va yisela kunene etlhelweni,, va nga va forisi na vona lavaya van'wana.

mina ndzi nga titwa ni tsake ngopfu loko n'wana a dyondzisiwa hi ku kunguhata ndyangu exikolweni, hikuva u ta tiva na loko no no kombela eka mathicara loko a ri na na nkingha nyana. Naswona na mfumo wu ta swi kota ku nghenelela u n'wi pfuna loko mina ni nga ri kona kumbe ni nga kumeki.

Ni swi vona ku ri leswinene leswaku madokodela ma tirhisana ni tin'anga ta ndhavuko hikuva ku na swin'wana leswi vanhu va ya ka va ya swi hlola eka tin'anga, swo fana na mukhuhlwani kumbe ku pandziwa hi nhloko, leswi bohaka ku va nga ya eka dokodela va ya va kuma mpfuneko eka swona. Se loko vo tirhisana na tona ti tin'anga, a ti ta swi kota ku teka vanhu valavo ti va tisa eswibedhlele.

Mindhavuko yin'wana na yin'wana yi na malembe yo karhi leyi va tekaka vana va xinuna engomeni va ya va ya tshama kona va dyondzisiwa na milawu ya kona. Eka mindhavuko yin'wani, va tshemba leswaku n'wana u fanele a yisiwa engomeni endzhaku ka masiku ma kaye loko a ha ku tswariwa. Se eka mindhavuko yin'wani va n'wi yi va yisiwa hi malembe mo hambanahambana.

Makhombo lawa munhu a nga hlanganaka na wona, .

Ni nga n'wi tsundzuxa leswaku, leswi swi nga humelela eka yena a swo sungula hi yena. Naswona a swi vuli ku vutomi byi ta hele. Lexi nga nkoka i vutomi, naswona u ta tshama a ri munghana wa mina loko a lava ku pfuniwa hi swin'wana, na mina ni ta n'wi pfuna.

Vuyelo bya ku pfumaleka ka nseketelo wa rihanyo ra miehleketo hileswaku, munhu yaloye u ta ti kuma a titwa ingaku a nga fani na van'wana. Eka minkarhi yo tala va ti kuma va ri hava na vanghana. Xin'wana ni nga xi vulaka hileswaku, i ta ti kuma a ri na miehleketo yo ti dlaya eka minkarhi yo tala.

N'anga i munhu wa wo wo pfuna wo tshungula vanhu. E enkarhini wo tala u tshungula vaakatiko kumbe vanhu lava yeke eswibedhlele va nga kumi ku pfuneka. Na loko munhu a ri na na nkingha yo yo fana na yo loyiwa.

E-e, ni vona ti-campaign-i to tlakusa vutivi ti nga tirhi hi ku ringanela hikuva eka minkarhi yo tala, hi kuma ti-campaign-i ku ri leto leto vulavula hi vubihi hi hi ku biha ka miri eka vona lavatsongo. Na loko n'wana a lo biwa kumbe mutswari ku ku nga munhu wa xisati a biwile.

Mfumo wu fanele wu tiyisisa mhaka yo rhumela mirhi leyi eneleke emakaya hikuva, vanhu va le makaya vo tala va hanya hi ku rima naswona a va na mali yo tala yo yo fikelela emadorobeni ku ya xava mirhi.

Makhombo lama tolovelekeke mo fambisana na vavanuna lava nga yimbangiki hileswaku va nga ti khoma va tluleriwe hi vuvabyi naswona eka mikarhi ya yo tala, va ti kuma vatluleriwa hi cancer.

Ni vona onge ku dlaya mavonelo lama kumbe ku ma antswisa swikolo swi fanele ku tiyisisa leswaku vanhu lava va hlantswa swiambalo leswi va swi ambalaka siku na siku rin'wana na rin'wana. Naswona va mbale swilo swo pfala misisi ku yi nga ngheni eka swakudya. Xin'wana va nga xi endlaka va fanele va faneleke ku xi endla i ku tiyisisa leswaku, la va lava va tirhelaka kona va phamelaka kona, ku basile eka nkarhi wun'wana na wun'wana no hlamba mavoko va langutiwe hi vana lava nga ta va va phaka swakudya leswi.

Loko loko ambulense yi nga swi koti ku fikelela muvabyi hikwalaho ka swiyimo swa magondzo, ku fanele ku fowuneriwa yin'wana yi nga ekusuhi na laha muvabyi a tshamaka kona.

Eka muxaka wa n'we ni nga vula mirhi ma swi kota ku lwisana na vu.

Ni vona ni vona wu nga ringanangi hikuva eka mikarhi yo tala etindhawini ta le makaya, vanhu va swi kota ku ya va ya fola layini, va yima masiku hinkwaro etitliliniki kambe va nga pfuneki. Va vuyela va tlhelela emakaya va nga pfunekangi. Loko ku nga ri sweswo, i ku va ta ti kuma va nga nyikiwangi murhi lowu eneleke. Se hi swona swi ni endleka ni vona swi nga swi nga ringanangi.

Ina, ni nga swi ehleketa ku vona n'anga ya ndhavuko, leswi leswaku ni ta kuma vutshunguri hikuva eka minkarhi yo tala, va swi kota ku vona leswi pfaleke swilo swa wena, leswi endlaka ku u kota ku ku byeriwa na hi tindlela leti u faneleke ku ti endla ku u kuma vupfuneki. Xin'wana va swi kota ku khoma vafi va ka n'wina, va tlhela va va ku tivisa na leswi va lavaka u swi endla.

Leyi ni nga yi tsakelaka hi le ya phurayivhete hikuva, eka nkarhi wo tala u nge ti kumbe u rindze ngopfu. Se eka ya mfumo wa rihanyo wa ti kuma u u famba nampundzu, u kha u nga titwi kahle ku za ku fika minkarhi yo u titwa ingaku u hela matimba u nga se kota ku pfuneka. Liya ya phurayivhete yi ku pfuna hi xihatla, yi nyika na mirhi lowu faneleke ku wu ku wu kuma hi ku hela ka wona.

A ni yimi na swona leswaku mali ya mudende ya vadyuhari yi hlayisa vatukulu. Hikuva vanhu vanhu lavakulu va ti kuma va kha va tsandzeka no tirha kumbe ku ti yimela. Se mali leyi ya va pfuna hi kota ku xava swo dya, va kota no no no kota ku nwa maphilisi ma vona ma chukela kumbe kumbe swin'wana hi nkarhi.

Xikolo xi fanele ku xi dyondzisa swichudeni hi nkoka wa swakudya swa rihanyo na leswaku va tshama va kha va swi tiva leswaku, swakudya leswi hi swona swi nga kahle eka miri wa munhu.

Munhu loyi ni nga n'wi tsundzuxa leswaku i fanele a vonana na vanhu va mfumo lava va nga ta n'wi tsu va nga ta va hlanganisa, va hlanganisa yena a n'wi hluphaka. Va ta kota ku n'wi byela leswaku i yini xi i yini xi xitandzaku xa leswi a swi endlaka. Loko a nga lavi ku ni twa munhu munhu yaloye, ni ta ni ta ya mahlweni ni kha ni n'wi pfuna hikuva hi wona ntirho wa mina.

Nkoka wa hileswaku .

Ni xi byela hi ndhawu leyi tivekaka yi nga kusuhi na laha ni na leswaku loko a fika kwalano hi yihi ndhawu a nga yi a nga yi vutisaka leyi nga duma kwala kwala ni tshamaka kona mina. Va nga swi twisisi, va nga loko se va fikile a nga ta va a nga va nga ta vutisa yena hi ndlela leyo fika eka ndhawu leyi ni nga ka yona.

Eya, bya hoxa xandla eka ku biha emirini ka vana lava hikuva, vona lava rhandzana na vanhu lavakulu mali, van'wana ku kuma swo dya eka leri va ya ka varhandzaka na vona.

Mavabyi ya vana lawa ni ma tivaka i i vuvabyi bya nhlokonho, ni tiva na na vuvabyi na vu na switsongwatsongwana xa huku xin'wana ni.

Vanhu lava endlaka mirhi leyi nga ri ki enawini va .

Hi ku vona ka mina, vanhu lava tsutsumaka, hi lava va pfumalaka tilayisense kumbe.

Leswi faneleke swi endliwa loko vanhu va xisati va ri eka va ri eku velekeni .

Mhaka yo fambela kule nyana hi nkarhi wa COVID-19, vanhu vo tala a va nga yi tekeli enhlokweni. A vanhu vo tala a va ti byela ku xitsongwatsongwana lexi, a xi nga dlayi naswona xi dlaya vanhu lava vanhu lavo basa. Xin'wana ni nga xi vulaka hileswaku lava a va yi tekela enhlo enhlokweni mhaka leyi yo fambela kule nyana, a ku ri vakhegula na vanhu lavakulu.

Lexi faneleke xi endliwa emakaya, ku ku laveka ku ku pfuriwa swindhawana leswi swi nga ta tirha hi vanhu votsoniwa naswona ku kumeka na munhu loyi va nga ta n'wi veka ehenhla ku a kota ku fambisa, a yimelela vanhu lava tsoniweke kahle kahle. No kota ku loko ku ri na mutsoniwa a pfumalaka xo karhi, a kota ku n'wi tsala ehansi, a nyika a fambisa maphepha ma kona eka vanhu va mfumo kumbe lava nga henhla eka ndhawu yaleyo.

Swakudya leswi akaka miri matsavu, xipinachi, khavichi na swakudya swo fana na matamatisi xin'wana ndzi nga xi vulaka hileswaku i mazambana kahlekahle xin'wana na xin'wana lexi byariwaka hi xona xi akaka miri.

Ina ndzi nga vula leswaku mfumo wa ringeta hikuva wu va nyika mali ya vudyela leyi va yi kumaka n'hweti na n'hweti naswona mali yaleyo a yi ringani na lavan'wana. Xin'wana mfumo u swi endlaka hileswaku wu na ndhawu leyi va va akeleke yona loko va ri hava munhu loyi a nga ta va hlayisa kumbe a va languta nkarhi wun'wana na wun'wana. Se hi mavonelo ya mina ndzi vona onge mfumo wa ringeta ku ku hlayisa vanhu lava va va khunguvanyisekeke emiehleketweni.

Ina ndzi fanele ndzi quarantine-a loko ndzi hlangane na vuvabyi kumbe ndzi nga titwi kahle leswaku ndzi ta kota ku sivelela vanhu lava nga ekusuhi na mina hikuva na vona loko vo tikuma va haxiwe hi vuvabyi bya va ta tikuma na vona va haxile van'wani. Se swi na nkoka ngopfu ku ti ku ti hoxa eka eka quarantine ku sirhelela lava nga ekusuhi na wena.

Yona ya pfuna hikuva eka nkarhi wo tala mfumo wu yisela na vanhu valavo swakudya na swilo swo hlamba hikuva va ri hava tindhawu ndhawu leyi va tshamaka eka yona eka nkarhi wolowo. Leswi va u faneleke mfumo wu ku vanhu lava va kumeliwa tindhawu naswona loko loko va ri hava na swo dya va nyikiwa swo dya va za va kota ku ti yimelela .

Swi na nkoka ngopfu ku n'wana a yisiwa eka xikalo nkarhi wun'wana na wun'wana.

Swona swi na nkoka mara eka kambe eka vanhu vo tala swa va tikela hikuva va chava ku va nga tshikiwa loko vo boxa leswi swi va khomeke kumbe xiphiqo lexi va nga eka xona. Mara hi mavonelo ya mina swa antswa loko munhu a u n'wi tivisa loyi u twananaka na yena ku wena u na xitsongwatsongwana xo karhi naswona ku xi nga n'wi haxi u teka maphilisi ya wena hi nkarhi no no no landzelela leswi u byeliweke ku u landzelela swona u endlisa xiswona.

E-e loko u tirhisa swibasisi swa mavoko swi ku sivelela na leswaku u nga khomiwi hi hi ti-germs naswona swi endla mavoko ma basa ku tlulela loko u ma hlantswa hi mati ntsena.

Hi nkarhi wa xitsongwatsongwana xa corona vanhu a va boheka ku yima timitara timbirhi kule na un'wana ene naswona swi pfunile ngopfu hikuva swi hungute ma ku haxeka ka corona virus.

Ndzi mutswari wa mina ndzi nga n'wi byela leswaku ndzi ta tsandzeka ku n'wi hlayisa nkarhi wun'wani na wun'wani hikuva mina ni boheka ku pfuka ni ya lava xintirhwana lexi nga ta nghenisa swo dya endlwini naswona swi tele ngopfu swi tele ngopfu swin'wana ni bohekaka ku swi landzela. Swin'wana i swilo swo fana na xikolo ni fane ni kuma nkarhi wa mina ni ri nexe ni nga ta dyondza hi wona. Se loko kokwana kumbe munhu lonkulu a ri e a ri endhawini ya vuhlayiseki i ta pfuneka hikuva nkarhi wun'wani na wun'wani loko a lava a lava xilo ku na vo sesi lava tirhaka kwalaya va nga vekiwa kona loyi a nga ta n'wi vitana nkarhi un'wana na un'wana ku va ta n'wi pfuna xin'wana na xin'wana.

Ina va tele, va talisiwa hi xivangelo xo pfumala mali hi xitalo hikuva eka muganga lowu ndzi tshamaka eka wona u kuma n'wana loyintsongo a rhandzana na munhu loyikulu loyi a nga ta kota ku n'wi nyika mali ku a kota ku xava leswi xin'wana na xin'wana a nga ta va a xi lava hi swona swi endlaka na swi na vuvabyi bya xitsongwatsongwana xa HIV.

Ina ndzi tshama ndzi hlangana na xinavetiso xa murhi wo tshungula vuvabyi bya xihatla. Murhi wa kona a ku ri Panado a ku vuriwa leswaku hi yona yi nga ta ku pfuna loko munhu a twa miri wu kha wu vava, loko a pandziwa hi nhloko naswona loko a khomiwe hi flu. A ku ri murhi lowu hi wu tivaka ku wu tirha swinene loko ha ha kula.

Mfumo kumbe vanhu lava nga eka eka muganga wa hina va fanele va dyondzisiwa leswaku loko munhu a ri na HIV a swi vuli leswaku i munhu i munhu loyi a nga a nga helelangiki. Xin'wana hileswaku va fanele va tivisiwa leswi HIV yi n'wi khomisaka xiswona munhu na tindlela tin'wana leti munhu a nga yi kumaka hi tona va tlhela va va dyondzisa na leswaku hi yihi ndlela yo tisirhelela no sirhelela lava va ri ku emahlweni ka vona kumbe etlhelo ka vona.

Tanihi mutswari ndzi swi vona ku ri swilo leswi leswi nga kahle ngopfu ku vadyondzi va dyondzisiwa hi family planning ngopfungopfu vana va vanhwanyana hikuva eka minkarhi yo tala va nghenisiwa hi nhloko hi vanghana eka ku tikuma va endle swa masangu. Se loko va dyondzisiwa eswikolweni va ta tiva tindlela to tisirhelela hi tona naswona va tiva no swi sungula eka malembe mo mo mo mo fika mo mo fika kwihi ku n'wana a tikuma a ri eka xiphiqo xiphiqo xo va na n'wana a ha ri exikolweni.

E-e manavetiselo lama a ma khorwisi hikuva munhu a nge a nge wi emirini kumbe ku hunguta ku hunguteka mafurha hi ma hi masiku manharhu a swi twali sweswo. Munhu u fanele a teka a teka magoza mo dya katsongo no dya swakudya swo karhi ku a kota ku a a chika nyana emirini naswona u fanele a gym-a siku na siku ku nga va ku ri ku tsutsuma, ku nga va ku ri ku fambafamba leswaku miri wa yena na wona wu tolovela.

Ku titwa ndzi vaviseke embilwini ndzi ta titwa hikuva ku hava loyi a nga ta rhandza ku tikuma a ri na xitsongwatsongwana lexi kambe hikuva se ni ri na xona leswi ni faneleke ku swi endla i ku amukela no tiva tindlela leti ni faneleke ni ti teka leswaku ndzi tikuma ndzi hanya kahle ku fana na van'wana.

Vavabyi lava pfumalaka mintirho va khumbeka hikuva loko va ri hava mintirho swi vula leswaku na mali yo xava mimirhi ya ntsengo wa le henhla va ta va va ri hava, va boheka ku ya eka swibedhlele swa mfumo hambi xiyimo xa vona ku ri lexiya lexi faneleke xi tekeriwa enhlokweni ngopfu.

Mfumo wu fanele u tiyisisa leswaku a ku kumeki xibedhle, xibedhlele xin'wana na xin'wana a xi kumeki xi ri hava mirhi hikuva vanhu vo tala va ta lahlekeriwa hi vutomi hi mhaka yo pfumala mimirhi. Lexin'wana va faneleke ku xi endla hileswaku va fanele va tiyisisa leswaku ku na munhu loyi a nga ta tsalatsala mimirhi leyi lavekaka hi xihatla leswaku vona va ta kota ku yi tisa kumbe ku yi hakelela yi nga si za yi hela.

Switoko swi fanele swi langutiwa nkarhi un'wana na nkarhi un'wana na un'wana ku ta tiyisisiwa leswaku mirhi a yi heli eka xibedhlele xexo kumbe kumbe ndhawu yeleyo yi xavisaka mirhi xi.

Swi na nkoka ku vanhu va tiva switandzhaku swa mirhi hikuva dokodela loko a a veke ku u ta nwa philisi rin'we na nimpundzu u nwa rin'we ninhlekani u nwa rin'we namadyambu u boheka ku nwa hi ndlela leyi vekiweke. Se eka minkarhi yo tala ku vanhu va tikuma va kha va twa ku vava swinene loko va nwa rin'we va titwa va nga antswangi va tikuma vanhu va nwe mambirhi kumbe manharhu leswi nga faneleke ku va swi endla, se hikokwalaho madokodela ma boheka ku tivisa vanhu hi switandzhaku swa mirhi.

Munhu wa kona u ta n'wi vona hi ku rhumela nkarhi un'wana na un'wana kumbe ku endla swilo hi ndlela leyi hambaneke na van'wana. Van'wani lava tirhisaka swidzidziharisi u va vona hileswaku matihlo ya vona ma tshama ma tshukile swinene naswona munhu yaloye a swi olovanga ku mi vulavula hi xa n'wanchumu ivi mi twana.

E-e a swi lulamangi vona vatirhi va eka tindhawu ta vutshunguri hi xitalo va swi rhandza ku ya eka tindhawu ta vona to tshama va va humula kambe a swi fanelangi va endla sweswo hikuva vanhu ku na vanhu lava teke nimpundzu va ta kuma ku pfuneka, kambe hikuva vatirhi vambirhi kumbe vanharhu va nga ri kona swi endla ntirho wa wa van'wana wu nga fambi hi xihatla.

Ina ndzi vona ku ri ndlela leyi ndlela leyi ya kahle hikuva eka ku ya hi mavonelo ya mina vanhu vo tsoniwa a va tekeriwi ngopfu enhlokweni loko swi fika eka mintirho, hikuva va va teka onge i vanhu lava nga i vanhu va nga faneki na van'wana.

Ku kuma mirhi eswibedhlele swa le makaya swa tikanyana eka nkarhi wun'wana u nga ha ya eswibedhlele va fika va ku va ku tlherisa endzhaku va ku byela ku ku hava murhi wo tani, kambe va ta ku nyikanyana lowu nga ta ku pfuna e eka xinkarhana xexo. Swi swi nyangatsa ngopfu ku kumeka u u ri u ya u pfuka nampundzu ku u ya lava ku pfuneka ivi u tlhela ekaya u nga pfunekangi kumbe u nyikiwe mirhi leyi nga leyi nga helelangiki.

I ku rivala i ku famberiwa hi miehleketo ku rivala swilo swin'wana ndzi nga vula leswaku i ku.

Eka swa nhlayiso wa rihanyo wa mfumo ntsengo wa mirhi wu le hansi swinene wona wu ta wu tele kambe hikuva vanhu lava nyikiwaka yona va tele na vona, eka minkarhi yo tala yi kumeka yi yi herile eka phurayivhete yi tshama yi ri kona kambe ku va ku kota ku u yi kuma u fanele u va u ri na mali a yi nyikiwi mani na mani naswona a yi humi handle ko yi hakeleriwa.

Loko u ri xitirhi xa mfumo kumbe tikhampani leti leti nga ehenhla u kota ku kuma mirhi murhi hi xihatla, hikuva u na leswi vitaniwaka medical aid tindlela ndlela yin'wani yo kuma mirhi leyi nga durhiki.

Xo sungula va fanele va va khoma hi ndlela leyi faneleke naswona ku va kota ku fikelela eka swa mabulo ya rihanyo va fanele va nyikiwa transportation, ku huma timovha kumbe mabazi lama nga ta va landza laha va kumekaka va ri kona leswaku va ta tikuma va ri eka.

Swi nga va swi vangiwa hikuva vanhu lava lava nga na vuvabyi va Dementia va va rivala ngopfu leswi endlaka leswaku va nga tikuma va kha va rivalile, vanhu lava va boheka ku tshama na vahlayisi nkarhi wun'wana na wun'wana leswaku va tikuma va mimirhi ya vona hi nkarhi.

Ina a ndzi ta yi nwa hikuva e emahetelelweni yi ta va yi pfuna mina ndzi ri ndzexe, eku nwa mirhi leyi hi ndlela leyi faneleke swi ta endla leswaku ni kota no twisisa no hanya kahle na vanhu lava nga ekusuhi na mina.

Swa va swi khumba valawuri va mirhi hikuva loko munhu yaloye swi fikile leswi nga emiehleketweni wa yena swi karhata ngopfu ku u n'wi nwisa u fanele u lwisana na yena ku a nwa mirhi a hi ku va a nga swi lavi kambe hikuva xiyimo xa yena xi n'wi endla a nga lavi ku twa nchumu.

COVID-19 i global pandemic hikuva i i xitsongwatsongwana lexi khomeke matiko hinkwawo ku nga hi nga vuli Afrika-Dzonga ntsena yi khome kusuka ku sukisela vo China, America na matiko laman'wana ma nga kona emisaveni.

Vutshunguri bya le kule byi nga olovisa hi ku tiyisisa leswaku ku na mimirhi leyi humaka vhiki rin'wana na rin'wana yi ya emakaya, naswona yi nga xin'wana lexi faneleke ku endliwa i ku tisa ti-mobile clinics, swibedhlelenyana leswi taka hi ti-container kumbe swivhenana ku kota ku kuma ku kota ku fikelela vanhu va le makaya.